Abalimi bangazithola ngokuthi baye emakhansela wabo ema-ofisi wamakhansela bacele usizo khona, ukuthi badinga izinsiza zoxhaso njengemali yomxhaso. Abanye kwesinye isikhathi ungaya kwizifunda zayo i-agriculture ufike nephrophozali yakho lapho obhale khona ngayo yonke into yebhizinisi yakho, okuwumsuka wokusukela egameni lebhizinisi lakho, kuya kubantu ozobaqasha kulelo bhizinisi nokuthi ibhizinisi lakho lingani. Ebese uya kulawo ma-ofisi ye-agriculture, ufike ubachazele ubeke udaba lwakho lokuthi unebhizinisi elikanje, elisebenza kanje, lidinga imali engaka, uzobe usebenza nabantu abangaka.

Abantu abaningi babhekana nezimo ezingekho mnandi abasuke bafuye izinkomo ngoba uthola ukuthi umelusi wezinkomo zakho ushiya izinkomo emadlelweni yena ahambe. Iy'nkomo zisale zihamba zingena emizini yabantu, abantu bayishaye iy'nkomo, inkomo igcine isilimala enye iphathwa i-stress-i ngenxa yokushaywa ezinye zigcina sezishayiswa izimoto emgwaqeni ngoba umelusi wazo engekho ozigadayo. Ngakho kuningi abantu ababhekana nabo abafuye iy'nkomo, abanye bagcine eminye imizi isibakhokhisa ukuthi imfuyo yakho ingene lapha kwami yamosha ucingo, yamosha iy'tshalo zami ebese lokho kugcine sekuba nomthelela omubi phakathi kwabantu ababili.

Izinyosi zibalulekile ngoba zandisa isivuno sezitshal futhi zithuthukisa ikhwalithi yemikhiqizo yezolimo, izitshalo ezivamile ukuthembela kakhulu ezinyosini amapentshisi, amahhabula, amaganendoda, u-avocado, ama-cherry kanye nama-blueberries. Abalimi bangazisekela ngokuthi kufanele bazinakekele izinyosi basebenzise izindlela zokuzikhanga, ezifana nokutshala izimbali ezizithandayo eduze nezitshalo zabo.

Uma zinyakazisa izimbali impova inganamathela ezinweleni zazo noma emzimbeni izintuthwane ebese kuba iyona ndlela eziyiqoqa ngayo, uma izintuthwane zihamba phakathi kwezitshalo impova enamathele emizimbeni yazo ingawela kwezinye izimbali ikhiqize ukuthelelwa kwempova ngendlela engalindelekile. Kanti lokhu kudlala indima enkulu ngoba izintuthwane zisiza ekusakazekeni impova, ukuthuthukisa isivuno ezitshalweni ezithize kanye nokusabalalisa imbewu.

Ukugonywa kwemfuyo kubaluleke ngokuthi imfuyo yakho ingaguli noma kunezifo ezisuke ziphumile ezibandakanya imfuyo, eyakho imfuyo ivikeleke nanoma ngabe ihlangana nezinye kube wukuthi yona ivikelekile kulelo kulokho kugula okusuke kuphumile ngaleso sikhathi. Uma imfuyo yakho ungayigomi kungafinyelela ekuthenini igule, ife, ithelele nezinye kugcine isibaya sakho noma imfuyo yakho yonkana ingasaphili kahle, ingasenakho ukuphila okuhle.

Mina ngokwami bengathi uVusimuzi akadayise izimbuzi emalini ekusuka ku-one thousand two hundred, ebese izimvu ezidayisa emalini esuka ku-one thousand five hundred. Ngoba izimbuzi azidingi imali eningi noma izinto eziningi ukuze zizokondleka, ezikudingayo amahlamvu ezihlahla kanye notshani bese kuba amanzi. Kanti izimvu zidinga ukunakekelwa kakhulu nangokuluswa kakhulu kanjalo nazo izimbuzi umelusi, kepha izimvu zinokudla okuthize ezikudingayo ukuze zizonona kahle ingakho ngisho njalo.

Izindlela ezisimeme okufanele zifakwe ekuqeqeshweni ukuthi balime ngendlela engaphazamisi imvelo, ukufaka isitshalo esihlanganayo, ukusetshenziswa kwezinsiza ngokuhlakanipha. Ukulima ngaphandle kokuvundulula umhlabathi kanye nokulawula kwezinambuzane ngokwemvelo.

Kumele kube nokuhlanganiswa kwezobuchepheshe, ukuxhasa kwezimali kanye nokusekelwa kwezinqubomgomo, njengokuthi izimo izimo zesimo sezulu ezishintshashintshayo. Ukushoda kwezinsiza zemvelo, izifo zezitshalo nezinambuzane, izindleko ezikhuphukayo zokukhiqiza, ungafundiswa kwabelimi ngobuchwepheshe obusha. Zonke lezi zithiye izona ezibalulekile konke lokhu ikhona okubalulekile ekutheni kukhuliswe izitshalo enkathini ezayo. Abalimi kufanele baziswe ngobuchwepheshe obusha bazi ukuthi izitshalo kumele bazinakekele kanjani ngesimanjemanje kanye nezinambuzane ngokunjalo.

Ubuchwepheshe buthuthukisa kakhulu ukukhiqizwa kwezolimi eNingizimu Afrika ngokwenza umsebenzi ube lula, ukonga izinsiza kanye nokwandisa inzuzo yabalimi. Njengokuthi buthuthukisa ukunisela okuhlakaniphile, ukusetshenziswa kwama-drones kanye nama-satellite, ubuchwepheshe bama-NGOs, ukusetshenziswa kwamakhompyutha nama-robotics, ukulima kwe-digital kanye nokugcinwa nokulawulwa kwesivuno.

Izinzuzo zokusebenzisa eminye imicu yemvelo ukuthi inobungani nemvelo, ukuphefumula, nokuthokomala kwemvelo, inokuqina okuthile kanti futhi ithuthukisa umnotho wabalimi. Kanti izithiyo zayo ukuthi inezindleko ezikhuphukayo, ukuntuleka kokumelana nezimo ezithile kanye nezingozi zezulu nokukhiqiza okuncane.

Ukushintsha kwesimo sezulu kuletha izinselelo eziningi ezithinta izindawo ezahlukene zomnotho, imvelo kanye nempilo yabantu. Nazi ezinye zazo izimo zezulu ezibi kakhulu, ukuncipha kwezinsiza zemvelo, ukuphepha kokudla kanye nokukhuphuka kwezinga lolwandle. Zonke lezi zinselela izona ezihlobene nesimo sezulu engizilindele ngoba phela isimo sezulu imvula okuyiyona ekhuphula izinga lolwandle .

Ngingakhetha ngokuthi ngazi ukuthi kulonyaka ngitshala izitshalo ezithize then emva kweminyaka eyishumi ngizotshala ezinye izitshalo, angeke ngihlezi ngitshala izitshalo ezizodwa endaweni eyodwa. Nanokuthi kumele ngibuke ukuthi ngabe izitshalo lezo zikhula ngendlela efanele yini kuleyo ndawo engisuke ngitshale kuyo noma cha.